Kgetlho la ntlha ga ke palama sefofane, ke ne ke ikutlwa ke thabile mme ebile gape ke na le letshogo gonne e ne e le la ntlha ke pagama sefofane. Ke ne ke fofela kwa nageng ya Cape Town.

Ee, nna ke toro ya ka ya gore ke palame sefofane mme sefofane sone ke a se tshaba gonne ke ipotsa gore ga o fofela kwa godimo-dimo kwa o ka tswa go ntse ka tsela e ntseng jang mme ke ka rata go palama sefofane sa helicopter-ra.

Se dirang sa ntlha ke gore a tsene inthaneteng mme a tsenye, a reke selo se se bidiwang ticket-e mo inthaneteng. Morago ga moo, a tswe a tsamaye a ye go palama Intercape e yang go mo baya kwa sefofaneng sa difofane, a feta a palame sefofane seo gore se tle se kgone go mo fitlhisa ko Nigeria.

Ga ke rate ka tsela e dibese di tsamaya ka yone gonne dibese ga di tla di le late-e di ka thula la mang kapa mang gobane di nna mo lebelong le le ko godimo.

Mathata a ke kopanang le one ke gore ka reka karata mme nako ya bona ga ba e bereka matshwanedi. Nako ya bona ga o sa ditau go dirisang botlhale jwa karata e ya bona e ntšhwa o ka iphitlhela e le gore o batlile karata ya nako e e leng gore ke ya bosigo mme wena o batla ya motshegare.

Mokgweetsi o o siameng wa dibese ke e leng gore ga a dirisa bese, o a itse gore bese o tshwanetse o e kgweetse ka maatla, o sa nna mokgweetsi e leng gore ga o itse go jika ka fa molemeng or-re ka fa mojeng gonne seterebele se ka tswa sa relela mo matsogong a gago.

Batho ba ba yang tirong ba amega ga batho ba di ba le mo strike-eng gonne ba thiba tsela gore batho ba ba yang meberekong ka dibese tsa bone tse dikgolo, gore batho ba sa kgona go fitlha ko mmerekong, di ba ama thata.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gonne ba lebelela gore bese ga e a tshwanela go tsamaya nako e telele le mo letsatsing, bese se tshwanetse e tle e ikhutsa go fokotsa mogote o o leng ka mo gare ga bese.

Ee, kile ka siiwa ke bese ka ntlheng ya gore ke ne ke sa tsoga ka nako mme bese yone e na le dinako tsa teng tse di tsamayang ka yone.

Nnyaa, mo tikologong ya rona ga ise go tsamaya go nne le ditshupetso tsa dibese

Bese ga di tsamaye mo tseleng e nngwe le e nngwe, di beetswe ditsela tse di rileng gonne go na le ditsela tse e leng gore di na le di mme di ka tlhola gore bese e sa kgona go fetela pele.

Ee, ditlhwatlhwa tsa go dirisa buse di kwa tlase thata gonne puso ya rona e palelwa ke go bafa madi, e palelwa ke go ba okeletsa madi, e bafa madi a mannyane gape bese ke selo se e leng gore se bolaya o ka se kgone go nna o le mo sone nako le nako mme madi a gago a le kwa tlase, tlhwatlhwa ya madi a gago a le kwa tlase.

Ke tla lekanyetsa tirelo e e dirang ke bese a go tswa mo go tlhano gonne nna bese ga se ntho e leng gore ke a e rata, e dikotsi di le dintsi.